Ukuqhawuka kwam, ukuqhawuka konxibelelwano lwam ndisebenzise iWi-Fi, owu, kwandinxunguphalisa kakhulu ngokuba kaloku into endandiyincokola yayibalulekile kwaye ndandingumntu ojonge iividiyo ezibalulekileyo zee-assignment zam zesikolo. Kwanyanzeleka into yokubana ndikhawuleze ndijonge apho ndingafumana khona idatha, ndithenge idatha kwangoku kweli ixesha isacimile, iselixesha le-load shedding. Nalapho ke inethiwekhi iyasokolisa ngoba kaloku ngexesha lukacimicimi iinethiwekhi zeeselfowuni zethu ziyasokolisa.

Mzalikazi igruphu xa ufuna ukuyivula uqala ukhangele laa ndawo ithi gruphu then ukhethe igama le gruphu, leyo uzayibiza ngalo igruphu le yosapho. Xa ugqiba uye kulaa ndawo ineenombolo zabantu bakho abasefowunini, ukhethe ke ngoku la magama wethu thina abantu bosapho lwakho naba bantu ufuna babe bangaphi na apha kule egruphu. Xa ugqiba kwakho usiede sibe khona apha kule gruphu.

Indlela ndakhe ndahlukunyezwa ngayo mna kwakungendlela yomzimba wam kuba ndingumntu unomzimba omkhulu, bayathanda ke abantu ukuhlukumeza ngenxa yomzimba okanye ngenxa yendlela ojonga ngayo. Loo nto iyenza umntu azive buhlungu ngokuba kaloku ukuzikhethela indlela ojongeka ngayo okanye nomzimba wakho.

Kwiimeko zokuba xa ufuna ukunxibelelana nabantu bakho, izalamane nezihlobo. Nakwixesha xa ufuna abantu bakwazi ukufumana efowunini, abantu abakude, xa ufuna ukwenza uaplayele imisebenzi.

Ndingacebisa ukuba asebenzise iWi-Fi ethembekileyo kwaye ajonge into le kuthiwa yi-VPN angasheri i-infomeyishini nabantu abangabaziyo kwaye neephaswedi zakhe azigade.

Ndaye ndafumana ifowuni ethi mandithumele ngokukhawuleza i-imeyili ndabe ndingenamali, ndingenaimeyili. I mean, ndingenadatha ndingenayo ne-airtime. Ndanyanzeleka ukuba mandikhangele indawo apho ndizawufumana khona iWi-Fi yamahala okanye yasimahla. Nyhani ke ndayifumana nangona yathatha ithuba elide ngoba ndandiqala ukuyisebenzisa. Kwanyanzeleleka into yokuba mandibhalise, ndigcwalise ifomu eyobana igama ndingubani, ifani, iselfowuni namba, baphinde bathi bafuna unkundithumelela i-OTP. Yona ke zange ndiyithembe kakuhle kodwa ndanyanzeleka kuba kwakufuneka ndingxamisekile ndithumele i-imeyili, ndayisebenzisa.

Into ebangela uba abantu bantlonte abantu kumajelo kuba beyazi uba abantu bakude kwaye akukho lula ukuba bangafumana. Abanye basebenzisa iiakhawunti ezingezizo okanye amagama angangawongo bakwazi into yokubana bahlukumeze abanye abantu kwamakhasi onxibelelwano.

Ndikhetha uSpotify mna kuno-YT music ngoba u-YT Music music uyathanda ukungangeni apha kule ndawo yam, ndingayazi noba yinethiwekhi. Kufana ne-ephu yakhona iyathanda ufuna ukuaphdeyithwa ngamaxa onke. USpotify ke yenake ke ndiyakwazi into yobana ndibhatale laa mali ifunwa phaa xa ndigqiba ubhatala ndiyakwazi ukuskipha. Ndiyakwazi ukudawunlowuda i-music endiwuthandayo, umculo endiwuthandayo, ibe ndizenzele nam ii-folder zomculo endiwuthandayo.

amaphephandaba ngoba kaloku kwixesha lakudala kwakukade kuyothengwa amaphepha kwaye uninzi lolwazi esasilufumana sasilufumana kulaa maphephandaba. Kwixesha langoku wonke umntu uyakwazi ukufumana ulwazi naphi na, athathe nje ngokucofa ifowuni. Loo nto ke ithetha into yokubana intengiso yabo yehlile kakhulu.

Apha endlini thina sisebenzisa ibhetri, i-inverter kunye nesola, ngoku ke ucimicimi akufanele ube khona apha endlini. Ngoba kuthi xa kucime umbane sikhawuleze sisebenzise i-inverter, siyilayite i-inverter sisebenzise yona esebenza ngebhetri nesola.

Ibachaphazela kakhulu ngokuba kaloku uninzi lwabantu abasezilalini ayingobantu abanemali inintsi kwaye neeWi-Fi zasimahla zinqabile ezilalini. Loo nto ke ibachaphazela kakhulu ukuze bakwazi ukwenza izinto zabo especially abantwana xa funeka bekhangele i-infomeyishini koomaGoogle basebenzise idatha.

Iimuvi uyakwazi into yokuba uzidawunlowude kwikhompyutha yakho okanye kwi-laptop, uyakwazi ukuzistrima ujonge online ngedatha okanye iWi-Fi, yakwazi into yobana uzidawunlowude kwalapha efowunini okanye uzistrime online.